Bana beso ba ratehang, taba ke ena ya bohlokwa, ho ikwetlisa ho bohlokwa haholo ebile ho etsa hore o seke wa ipona o tsofala ka pele, empa ho thusa mmele wa hao hore o hole hantle hape o hole o na le mahlahahlaha kapa ona mafolofolo dinthong tsohle. Le hoja o ka hola dilemong jwale taba ya ho ikwetlisa, ho molemo le ho kenela dipapadi ho molemo hobane ho thusa hore mmele wa hao o dule o le hantle ebile o sa kule.

Motswalle, ke fumane tjhelete e ngata hakakang ka ho win-a ha team eo ke e ratang ya bolo. Team ena ya ka ya bolo e entse hore ke kgone ho win-a dikete tse mashome a mahlano tsa diranta jwale e le hore o ka kgona le wena hore o kene monana mohato ke wa hore o lokela hore o shebe team eo o e ratang, e be team e nang le dibapadi tse tsebang bolo mme ha o entse jwalo, o tlo kgona ho lemoha hore di ka kgona ho win-a ebile di ka kgona ho etsa hore o thabe jwalo ka nna ke thabile tjenana, sehlopha sa ka se ile sa win-a.

Dipapadi di etsa hore ke ikutlwe ke le mahlahahlaha. A etsa hore le hoja ke ne ke na le mathata, ke seke ka nahana ka ona empa ke nahane ka dipapadi. Ka hoo, ke dula ke thabile hona-hona wa haesale ha ke nahana ka dipapadi ebile ke le dibakeng tseo ho bapalwang dipapadi tsena.

Se nka se etsang ke hore ke kenye di-game tse nang le boikwetliso difounung e le hore bana ha ba di bapala, ba ba ntse ba ikwetlisa ba shebile ho tswa difounung tsa bona.

Seo nka se etsang ke hore ke etse bonnete ba hore nna le metswalle ena ya ka re bontshana bohlokwa ba ho bapala di-game tsenana le ho kgothatsa le ho ahana ha ntse re bapala. Jwale, senana se tla etsa hore ke une molemo setswalleng sena.

Papadi tseo ne re di bapala e ne e le bolo. Bolo e ne le yona ntho e ka sehloohong ha ne re bapala, e ne re thusa ho kwetlisa mmele ya rona, e ne thusa hore re sebedise dikelello tsa rona hape ne re bapala le morabaraba. Morabaraba ona o no re thusa hore re nahane, re kgone ho thusa dikelello tsa rona e le hore di sebetse hantle. Ke tsona dipapadi tse neng re di bapala le tse ding, empa bolo le morabaraba e ne le tsona tse ne re di bapala haholo tse ne re thusa ho kwetlisa mmele ya rona le ho kwetlisa dikelello tse e leng tsa rona.

Esports e nkwetlisa hore ke sebedise kelello hantle hobane mono ke papadi ya bolo. Ha ke bapala papadi ya bolo ke lokela ho nahana e le hore team eo ke e kgethileng e kgone ho win-a. Jwale, ya nthusa hore ke kwetlise kelello ya ka e kgone ho sebetsa hantle e le hore sehlopha seo ke se kgethileng sa team se kgone ho win-a. Ka nnete Esports ke dipapadi tse thusang hore batho kapa bana ba kgone ho bapala di-game tseno, ha ba di bapala di a ba kwetlisa, di kwetlisa dikelello tsa bona ebile di etsa hore e be bakwetlisi ba hlwahlwa.